Batho ba kgale ba ne ba rata go apara , ee ge ntse nako e tsamaya batho ba thoma go dira diaparo ka dikgetsi, go na jaanong jana mo e e batho ba apara , dishweshwe ke dilo tse e le goreng di apariwa mo setsong sa gone janong jana. Mosadi tlamehile a bofe tuku, a seka a apara borokgwe gore monna a kgone go bonagala ka borokgwe.

Gantsi batho ba setse ba apara, mo meletlong ya go tshwana le bo di-conference batho ba apara setso sa bona go bontsha gore motho o rata setso seo ebile o a e tlotla ka setso seo sa gage.

Meaparo ya go ne jaanong ya Sepedi, ya Setswana, le ya Sesotho ke meaparo e le goreng ke e mentle gona jaanong ebile ke meaparo e le goreng o kare o tse di fashion-eng.

Ee, le tsona di a lokela di lokela go rotloetsa ga bana gore bana ba segompieno ba apare . Ba dirisa eo ya gore setso o tshwana le seZulu go apariwa dikete tse nnyane, tse khutshwane gape-gape e le goreng go ntshiwa nama e ntsi go fetelela.

Mebala le methalo eo e beiwang fo diaparo tseo tsa setso ya bontsha gore motho o ke seZulu, o apere seZulu go ba o apere Sepedi, Setswana kgotsa seshweshwe.

Mo ditsong tse di leng dintsi mosadi a nyetsweng o tshwanetse go apara tuku, abo a itswalele le mo magetleng, le sekete sa gagwe se be se se telele kgotsa a apare khiba go bontsha tlhompo ka mo lelapeng. Fo nakong e ntsi e ba e dirileng fo nakong ya kgale e le goreng ke batho ba ne ba tshepang gore ke tsamaiso e tshwanetse di diragale. Mo matsatsing a gone jaanong ngwetsi ga e nyetse ga e sa dira ga e sa apara dilo tseo di khiba, dituku.

Diaparo tse dintsi tse tsa setso di dirwa ka letlalo la diphologolo tse e leng gore di tshwana le bo kgomo, le bo podi, le bo nku ke diaparo tse e leng goreng di a dirisiwa e be di fiwa maina a itseng, go tshwana le mosadi a nyetseng go na le seaparo se a se aparang le mosadi yo o e le goreng ga a se a nyale e sa le mosetsana le sone go na le moaparo e le goreng o nne leina la teng.

Moaparo o montsi wa , diaparo tse dintsi tse di apariwang ke basadi tsa setso gantsi di ama basadi ba ba ntsi e le goreng ba a feleletsa ba re ga ba batle go di apara, e le goreng ba na le maikutlo a gore diaparo tseo di a ba gatelela.

Mo nakong ya go na jaanong diaparo tsa setso ga di sa diriwa ka, ga ba sa rata go apara di matlalo a diphologolo mme ba dirisa masela a e le goreng o ka kgona go apara mo dilong tse di farologaneng go tshwana le bo di-conference le a mangwe mananeo a ka tsamayang batho ba apara go bontsha le go gaisa ditso tse dingwe.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi ka tsela ya ba aparang ka yona, ka gonne mebala ya teng ga e tshwane and-e ke mebala e mentle le gore ya dirisiwa mo nakong ya go na jaanong fo diaparong tsa basadi tsa setso di feleletsa di apariwa le ge o sa ye mananeong a e leng goreng a batla dilo tsa setso o kgona go apara fo fashion-eng.

Diaparo tsa segompieno tsa fashion-e di dira ke gore di a rotloetsa gore basadi le banna ba na le go leka-lekana ka gonne ba dira diaparo tse e le goreng go tshwana le ditlhako, marokgwe le dikhiba tse e le goreng di ka apara ke mosadi kgotsa monna tsona di bidiwa bo uni-sex.

Basadi ba ba golang mo nakong ya gone jaanong ba kgone go apara marokgwe le gore basadi ba e le goreng ba gola mo nakong e fitileng ba ne ba apara dikete dikhiba tse e le goreng di bontsha tlhompo. Go na jaanong ka gonne basadi ba tlamehile go tsamaya ba e batla mo ditiro ba simolola go apara diaparo tsa go tshwana le bo disutu e leng gore ne di apara ke banna mo malatsing a fitileng.